Tshenzhemo ya u shumisa Wi-Fi ya mahala i vha hone musi arali muthu muṅwe na muṅwe a tshi kho i shumisa iya balelwa ya swika hune ya lemeliwa mara arali vho i badela asi vhoṱhe vhathu vhane vha ḓo badela Wi-Fi uri vha shumise Wi-Fi ya kha mabufho.

Zwinga thusa kha u anḓadza mutsho wa ḓuvha na ḓuvha uri vhaswa kana muṅwe na muṅwe a kone u tshila a tshi kho ḓivha uri mutsho wa namusi kana mutsho wa matshelo u ḓo vuwa u hani kana wo ima nga nḓila ḓe.

Vho ramabindu vhuponi hanga kana vhuponi hashu vha nga shumisa radio hu u itela u anḓadza zwibveledzwa zwavho hu u itela u wana vhathu vha no ḓoḓa vha tshi vha sapota vha tshi renga nga u to anḓadza kha radio.

Wifi dzi nonga dza kerekeni, zwibadela, mashophoni dzi ri thusa nga uri ri ḓo kona u shumisa ara ri si na data riṋe ra vhathu usa zwa dovha zwa ri thusa kha uri arali u sina data u ḓo kona u shumisa internet wo dzula henefho wa ita zwine wa kho ṱoḓa u ita zwo.

Vhuḓi ha u wana khunguwedzo ndi ha uri ndi ḓo kona u ḓivha uri hu kho itea khunguwedzo ya mini vhuvhi ndi ha uri ndi musi ndi tshi kho ita application kha luṱingo lwanga hu tshi ḓa khunguwedzo i ya nkhakhisa iya ni thithisa tshiṅwe tshifhinga ndi nga ri ndi tshi humela murahu kana khunguwedzo heiḽa i tshi fhela ya mbvisa ya si tsha nkhumisela hafhala he nda ndi tshi kho ita hone application.

Ndi funa muzika wa tshivenḓa nda funa muimbi ane avha Makhadzi ngauri u vha khou ri gudisa zwithu zwinzhi kha vhutshilo u vha a khou ri sumbedza uri vhutshilo vhu ima hani kana vhutshilo vhu nga imisa hani matshelo kana zwithu zwine zwa kho itea kha vhutshilo hanefho kana kha shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe.

Ndi nga ṱoḓa zwithu zwingaho theḽevishini na mukumbu wo u ita nga nnḓa na tshelede ya uri vhathu vhaḓe vha ri pangele zwone ndi khwinifhadzee ditshi yanga.

A tha thu vhuya nda ḓiwana ndo dzhenelela mbekanyamushumo ya kha radio.

Kha radio kha hu vhe na mbekanyamushumo ine ya tendela vhaswa vha tshi amba vhuḓipfiwa havho hu ḓovha hu vhe na mbekanyamushumo ine ya amba nga ha aluwa ya funza vhaaluwa nga kutshilele kwa vhaaluwa uri u mualuwa u to tshilisa hani u ḓo ṱhogomelisiwa hani mutakalo wavho wa dovha hafhu na mbekanyamushumo ya u ṱuṱuwedza vhaswa kha u ita zwa tshikolo.

Radio ya tshitshavha i kha ḓivha ya ndeme kha inthanethe ngauri vhaṅwe vhathu vha balelwa data dza u dzhena kha internet mara vha vha vha na radio vha kona u vulea radiyo vha pfa mafhungo a na kho itea ya hafha shangoni.

Nṋe ndi funa Whatsapp ndi vhona yo ndeludzela nga uri i na hune na tou rikhoda mafhungo aṋu arali ni sa koni u to nwala havha na hune na to nwala mafhungo aṋu yone i ya leludza zwithu u ṱavhanya ende nga tshikapikapi.

Mivhigo ya kha radio ndi ya ndeme ngauri vhaṅwe vhathu vha vha vha si na dzi data na inthanethe ivha i kho konḓa u fana na network ivha i tshi kho konḓa hanefho vhuponi vhuṱuku arali hu na radio radio iya ṱavhanya u leludza zwithu uri vhathu vha kone u ṱavhanya u ḓivha.

Ee ndi nga ṱalela ngauri hu na zwiṱitzhi zwinzhi zwine zwa mvumvusa vhathu kha satheḽaithi ya TV zwiṱori zwi nonga vho muvhango vho dzheneresheni ndi zwiṅwe zwa zwiṱori zwine zwavha zwi kho ri funza nga vhutshilo.

Zwiṱitshi zwi ngaho zwe zwiṱitshi zwo anḓadza mafhungo nga ha ikonomi yashu ya afrika tshipembe ndi zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwine nda nga ṱoḓa zwitshi engedziwa nga ngomu kha sathaḽaithi yanga ndi sa rundi na mutengo.

Ndi nga khetha zwiṱitshi zwezwi zwi no nga vho Sabc one, Sabc two na Sabc three na Extra na Etv nga uri ndi zwiṱitshi zwine zwa ṋetshedza zwiṱori zwine zwa mvumvusa zwa ngudisa zwinzhi nga kha vhutshilo.

Musi ndi tshi nyaga u renga data kha luṱingothendeleki lwanga ndi thoma nda sedza data dzine nda kho ṱoḓa u dzi renga nda sedza uri dzi kho ita vhugai arali dzi tshi kho ḓura nda sedza dzine dza kho farea dzine dza kho tenda mutengo kana tshelede ye nda i fara.

Ee tshiṅwe tshifhinga mafhungo ama bviseliwi nnḓa kana a maiti ṱhoho dza mafhungo ngori avha a songo swikiswa kha vhathu vhane vha tea u swikisa khariṋe.

Zwiṱitshi zwezwi zwine zwa ri sumbedza mafhungo a vhutshilo zwa ri sumbedza na nga ha ikonomi zwiṱitshi zwenezwi nonga zwa radio kha satellite na zwiṱitshi zwenezwi nonga zwavho Sabc one na Sabc two na Sabc three ri a kona u vhona mafhungo na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea kha ikonomi ra kona u vhona na zwiṱori.

Theḽemedisini i nga thusa nga uya kha mashango o fhambananaho luvhili kana luthihi kha ṅwedzi hu itela uri vhathu vhane vha balelwa u wana tshumela zwa tshumelo ya zwa mutakalo vha i wane hanefho kha theḽemedisini.

Mafhungo a u ambiwa a vhugevhenga a ne a khou itea ḓoroboni yanga hanefha tsini a zwo ngo tou vha na masiandaitwaazwo to sumbedzisa vhathu uri vha vhe vha ṱhogomele uri vhathu vha kho dzheneliwa vha tshi hombokiwa ḓuvha na ḓuvha na vhathu vhane vha kho dzhieliwa zwithu zwavho musi vho ya mashophoni hani ngei ṱhohoyanḓou ndi vhona zwo vha zwo tea uri vhathu vha vhudziwe nga ha vhugevhenga vhune ha kho iteya fhano Afrika Tshipembe.

Ee ndi vhona ungari radiyo i kho shuma nga maanḓa kha u anḓadza mafhungo a ne a khou itea na u nekedza mivhigo ngauri vhuthu zwithu zwinzhi zwi no nga mishumo ri zwipfa kha radio khunguwedzo ya mishumo dzi advert dzedzi ri zwi pfha kha radio hanefha i kho i kho ita mushumo muhulwane nga maanḓa kha lushaka u itela u lushaka lu ḓivhe uri hu kho itea mini gai nga tshifhinga ḓe nahone hu kho tholiwa gai.

Mafhungo a radio zwi tshi ḓa kha migwalabo a ri thusa nga maanḓa kha uri ri ḓivhe uri ndi shango ḽifhio kana ndi vhupo hu fhio vhune ha khovha na migwalabo hone lini nga tshifhinga ḓe radio ya dovha ya ri thusa kha uri ri ḓivhe uri ndi mashango mafhiyo ane avha na miḓalo.

Ee ḽaiburari nnzhi dzo no vha na Wi-Fi ya mahala ndo no vhuya nda shumisa Wi-Fi kha Iṅwe ḽaiburari ndi tshi kho ṱoḓa u guda ndi tshi kho ita risetshe nga kha zwithu zwa tshikolo ya nthusa nga maanḓa ngauri ndo vha ndi si na tshelede ya uri ndi nga swikelela u renga data nda thusalea nga maanḓa ngori ndori ndi tshi dzhena wo ḽaiburari nda vhudzwa u pfhi hu na Wi-Fi ya mahala ya nthusa nga maanḓa na uri ndi ite risetshe anga kha zwithu zwine zwa khou nyagiwa tshikoloni nda dovha hafhu nda kona na u apuḽaya mushumo.

Nṋe ndi takalela holuya luambo lwa Taki Regalo kana lwa Mpho Regalo lwa uri hu na maanḓa dzinani ḽa yeso ho lwo luimbo lu ya mphaṱa lwa mpha ngelekanyo ya uri ndi tende kha mudzimu ndi pfesesa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea arali nda nga ḓi vhudza kana nda gwadama fhasi nda vhudza mudzimu zwine nda kho ṱoḓa vha ya nyitela ahuna tshisa konadzei vhutshiloni tsha ndeme ndi u ḓi vhudza.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri mutholi a ṱalutshedze mushumi wawe uri didzhithaḽa na dzi puḽatifomo zwi shumisa hani kana zwi tshimbilisa hani uri vha kone u ḓivha phambano vhukati ha hezwo zwivhili na kushumisele kwa zwo uri vha kone u tsireledza pfhanelo dzavho musi vhono kona u swikelela tshumelo kana kushumisele kwa hezwo zwithu.

Hu na muzika wa reggae havha na muzika wa gospel havha na muzika wa hip hop havha na muzika wa sialala nṋe ndi ḓi funela muzika wa hip hop ngauri ndi wone une wa mvumvusa wa ita uri muyawanga u ite zwavhuḓi.

Hu tea u shumiswa dzikhamphani dza didzhithala kana dzikhamphani dza u shumisa u ṱalutshedza nyimelo kana maipfi ane avha a kho shumisiwa kana a kho nwaliwa kha founu kana kha zwileludzi.

Ndi fiḽimu ya wakanda ndi inwe ya dzi fiḽimu ine nda i takalela nga maanḓa nahone ndi nga i dovholola tshifhinga tshoṱhe.

Ee, dzo dzhiela vhudzulo DVD ndi ngauri vhathu murahu ni kana vho vha vha tshi shumisa dzi DVD ndi zwa zwino a vha tsha shumisa dzi DVD na u shumisa dzi CD u vhona mimuvi.

Ku ḓurele kwa founu kana kushumisele kwa founu kana lwa kwa luṱingothendeleki lwolwo na kuhulele kwa data ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vhathu vha tea u zwi ḓivha musi asathu thoma kana vha sa thu renga data.

Ndi funa u ṱalela zwire kha tv nga luambo lwa hayani ngauri ndi lwanu lune lwavha ḽo leluwaho kha uri ndi lupfhe, hedzi dzinwe nyambo tshiṅwe tshifhinga dzi a ita dzi tshi konḓa kana dza ita dzi tshi mpha nda sa pfhe zwine zwa khou ambiwa kha tv.

Ndi nga takalela uvha na mbekanyamushumo dza dzi tshaka nga maanḓa ngauri sumbedzani dzina ri sumbedza dza ri gudisa na zwithu zwine zwa kho itea fhano Afrika Tshipembe.

Ee, dzi a thusa u vha ṱuṱuwedza kha zwa mitambo kha zwa mitambo na kha vha bveledzi vha vhapo nga uri zwi vha zwi kho vha ṋea na zwi sponsora zwine zwavha zwi kho vha thusa uri vha ise phanḓa na mitambo yavho.

Ee, ndono vhuya nda khantseḽa nga ṅwambo wa uri ndo vha ndi si na masheleni ane a kho ṱoḓiwa nga tshifhinga tshetsho.

Zwishumiswa zwi ngaho founu, khomushutha, dzi laptop ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo ita uri u guda zwi leluwe.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou dzhena gudedzine ḽa kule mara ndi tshi kho guda ndi hayani nda fhedzisela ndo bvelela kana ndo swikelela zwe nda vha ndi tshi kho nyaga.

Ee, ndi luṅwe lwa luambo lwo imbiwa nga muṅwe muimbi ane ha tsheho fhano shangoni luimbo lwa hone lo vha lu tshi ri kulungile nkosi yami.

Data dzi kho ḓuresa ndi vhona unga arali vha vodacom vha fhungudza mutengo wa u renga ngaho data zwi ngavha khwine ngauri ri dzi renga u ḓura dza ṱavhanya dza dovha dza ṱavhanya dza fhela.

U sa vha na netiweke ngeno mahayani na u ḓura ha data na u savha na founu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha vha na khaedu nazwo.

Zwi tshimbilelana kha uri ndi vhone vhane vha tea u nanga uri ndi zwiṱori zwifhio zwine zwa kho tea u tamba nahone ndi zwiṱori zwifhio zwine a zwi kho tea u tamba.

Mitambo i ngaho bola ya milenzhe ya vhafumakadzi ndi miṅwe ya mitambo ine nda i takalela.

Ee, ndo no vhuya nda vhona mimuvi i sina luisimane mara ndo vha ndi khou balelwa u pfha zwine zwa kho ambiwa nga nwambo wa uri nyambo dze dza dzi khou ambiwa a thi dzi koni ende a thi dzi ḓivhi.

Ee, dzo no nthusa dzi subtittles ngauri vha vha vha khou ṅwalela nga luisimane nṋe nda kona u vhala nda kona u pfhesesa uri hu khou pfhi mini kha muvi kana kha mbekanyamushumo ine nda kho i vhona.

Ee, ndo no vhuya zwa nkonḓela u pfhesesa nga nḓila ine vhathu vha amba ngayo kana zwine zwa ambiwa nga ha mvelele yashu ya fhano Afrika Tshipembe ngori vhathu vhanzhi asi vhoṱhe vhane vha tevhelelela mvelele kana vhane vha ḓivha zwine zwa itiwa nga kha mvelele yashu.

U ḓura ha data ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga sinyusa musi ndi tshi renga data nga luṱingothendeleki na u shavha shavha ha nethiweke.

Ndi zwa ndeme u vhala milayo musi muthu a sathu tenda tshumelo ngauri u ḓo vha a khou ḓivha uri milayo ya tshumelo yawe yo imisa hani.

Ndi shumisa Wi-Fi ya vuma ende Wi-Fi ya hone musi muḓagasi u si wo fhela kana wo ṱuwa a i shumi i shuma nga muḓagasi ende i a konḓa u fara network.

Ndi nga vha vhudza uri ndi zwa ndeme uri khamphani musi i tshi shumisa thekinoḽodzhi kha ite i tshi shumisa na dziṅwe nyambo dzo ḓoweleaho na dziṅwe nyambo dzi nga luisimane uri vhathu vha kone u shumisa thekinoḽodzhi.

Ndi thoma nda sedza masheleni ane nda vha nayo kha luṱingothendeleki lwanga nda kona u renga data dzine dza ḓo fhedza ṅwedzi kana zwa ḓo fhedza maḓuvha haneyo ane a kho tenda tshelede yanga.

Mulaedza une wavha vha kho ri siela wone kha muvi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwavha zwa ndeme musi ndi tshi kho ṱalela movie.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou balelwa u vhona mutambo u ne wa ndeme kha nṋe nga vhanga ḽa uri tshumelo ya zwo matangwa yo vha yo fhela.

Ndi vhona ungari u ṱalela mitambo kha tv ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo leluwa kana a zwi na tshenzhemo mara arali u tshi kho ṱoḓa u ṱalela mitambo hune wa kho tamba hone u tea u vha u na tshelede ya hu no nga zwiḽiwa nahone u na tshelede ya badela transport ine ya ḓo u isa hune mitambo ya kho tamba hone.

Athi tendelani nazwo ngauri data dzi kho ḓuresa vha tea u fhungudza mutengo une ra renga ngawo data, uri nnyi na nnyi a kona u swikelela kana u fhedza a kho ḓi wana a tshi kho renga data.

Ndi nga ṋanga u renga data dza ṅwedzi uri dzi fhedzi ṅwedzi ndi nadzo, ngauri ndi ngasi renge ṱhukhu ngauri dzi ḓo fhelela vhukati, ndavha ndi sina puḽane ya uri ndi itise hani.

Athi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou pfha ngaha theḽemedisini, nauri theḽemedisini ndi mini athi ḓivhi.

Athi vhoni zwi tshi nga thusa ngauri musi u tshi kho amba na dokotela nga founu kana nga vidio uḓo to ṱalutshedza fhedzi zwine wa kho lwala zwone, fhedzi au nga wani dzilafho kana mishonga. Ngauri dokotela a ngasi ḓise mishonga nga vidio kana u ngasi wane mishonga nga vidio kana nga khoḽo, ndi vhona ungari tsha khwiṋe ndi musi muthu o toya kiḽiniki.

Ee ndi nga lingedza ngauri tshiṅwe tshifhinga ua wana atshi ufha dzilafho kana hu zwithu zwi sa dini, zwine zwa nga na zwi kho ṱoḓa uri muthu ṱhamusi a dudedze maḓi aḓi kande kana a dudedze maḓi a tambe nga muṋo.

Advantage khulwane ndi u ṱavhanya u wana dzilafho nga tshifhinga.

Muthu u fanela u shumisa telemedicine musi hu zwi tshifhinga tshori u kho tea u shumisa, nahone hu kha zwithu zwa shishi.

Mizika yeneyi i ngaho mizika ya reggae ya gospel, ngauri ndi miṅwe ya mizika ine ya fholisa mbilu ya muthu kana ya tsitsa muya wa muthu.

Ndi shumisesa nga maanḓa YouTube u vhona dzi vidiyo, nau vhona mizika i ngaho dzi vidio dza mizika hanefho kha YouTube nau vhona mi muvi.

Zwa zwino zwono leluwa, ngauri muthu ua kona u vhona muzika kha founu yawe kana a thetshelesa muzika kha founu yawe.

Ndi takalela badi u wana vidio ya muzika, ngauri kha miṅwe kha dziṅwe dzadzi vidio dza muzika vhathu vha vha vha kho ita vhatshi tshina, a zwi fani namusi ndi kho to thetshelesa muzika fhedzi ndi sa vhoni vhathu.

Mizika ya gospel ndi muṅwe ya mizika ine ya ita uri musi naho zwithu zwi tshi khou konḓa kana vhutshilo vhu kho konḓa, muthu apfhe ungari zwo leluwa ngauri iya fhodza mbilu kana iya ri rudza mbilu dza vhathu.

Zwithu zwo ita uri mutevhe wa tv uvhe wo teaho, ndi vhatambi vha tshiṱori tshetsho.

Ndi nga lingedza uri tshifhinga tshoṱhe musi ndi tshi bvisa muzika wanga ndi bvisa na vidiyo ya muzika wanga, uri vhathu vha kone u vhona ngauri vhaṅwe vhathu vha a takalela u vhona vidiyo ya muzika u fhirisa u thetshelesa.

Ndi sedzesa nga maanḓa yutshubu, ngauri i bvisesa dzi vidio nnzhi dzine ra guda ngaha vhutshilo.

Yono yo nyanḓadza mafhungo na matshilisano, ya dovha ya shanduka na nḓila ine ya ṱanganya ngayo khonani yanga, kana khonani dzanga na muṱa wanga.

Nyanḓafhadza mafhungo ya matshilisano yeneyi i ngaho Facebook, Whatsapp, Twitter, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa thusa kha matshilisano.

Athi athu vhuya nda ḓi wana ndi kha u kana ndi kho awela nyanḓafhadza mafhungo ya matshilisano ngauri ia thusa.

Ndi vhona unga yo thusa nga maanḓa nyanḓafhadzo ya matshilisano ya dovha ya khwiṋifhadza, ngauri ndi a kona u amba na muthu are makhuwani nṋe ndi Venḓa.

Utea uita u tshi awela u dzula wo sedza nyanḓafhadza ya mafhungo, wa ita utshi sedzana na zwa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha ḽau.

Nyanḓafhadzo ya mafhungo ya matshilisano, ia mbvisela mishumo wa ḓuvha na ḓuvha ndia kona u vhona uri hu kho iteani kapa na devhula, ndi a kona u vhona uri huna muthu o xelaho gai na gai.

Ndi tevhedzela zwiḓolo zwa zwi tshavha nṋe nga maanḓa.

Muthu u fanela uita a tshi awela, u tshi u shumisa nyanḓafhadza ya mafhungo ya matshilisano.

Ee, yono vhuya nthusa musi hu tshi khou pfhi huna muthu o xelaho, vhathu vho ḓi zama u poster kha dzi social media dzavho u swikelisa houḽa muthu a tshi wanala.

Ee, ndono vhuya nda ṅwala zwithu kha nyanḓafhadzo ya matshilisano zwe zwavha zwi tshi kho ḓivhea, ndovha ndo ṅwala ngaha bola ine ya kho tea u tamba.

Ndi takalela uri huvhe na pfhano vhathu vha pfhane, nahone vha ite zwithu zwine zwa ḓo vhuya zwa ḓori vhuyedza roṱhe matshelo.

Ndi funa nga maanḓa u ṅwala zwithu nau kovhelekanya kana u kovhela zwiṋepe, kana zwifanyiso kha inthanethe.

Atha thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya.

Khaedu dzedzi dzi nonga dza u semiwa nga vhathu, musi u songo ita tshithu kana uḓi wana hu tshi khou dzhiiwa zwiṋepe zwawe zwa ya zwa postiwa huṅwe fhethu.